Mo motseng o ke dulang mo go one ga re na ditlamelwana tsa pholo tse di thusang bagodi, mme nna go ya ka nna kakanyo ya me ke ne ke re ba lefapha la pholo le puso ba ka tla ka botlhale jwa go dirisa gore ba tseye badiri ba puso ba lefapha la pholo ko pusong ba tsamaye motse le motse go tlhola bagodi ba ba lwalang ba ba check-e malwetse a go tshwana le bo sukiri le malwetsi a mangwe ka go farologana ga bone. Ga e ntsi jalo e tla kgona gore e thuse le bana ba ba dulang le bagolo bone ba nne ba ye go ba phakela dipilisi ko bookelong.

Nna go ya ka kakanyo ya me ke nagana gore bagodi ba tlhoka go isiwa ko ntlong ya tlhokomelo, gonne ba tla kgona go bona tlhokomelo e e siameng go na le batho ba e leng gore ba hirilwe jaaka mmoki, modiredi loago, bomme ba ba apayang, bomme ba ba kolomakang, gona le batho ba ba farologaneng ba tlhotswediwa. Janong ga ba le ko magaeng o bone go sena motho yo o ka mo tlhokomelang bana ba bereka, bana ba dikolong, o sa la a le esi, ga a bone tlhokomelesego e e siameng.

Mo botshelong ba nou jana batho ga ba tlhole ba tlhokomela batsofe jaaka pele dilo tse di botlhokwa tseno di diriwa jaaka go etela batsofe, ba tlhole le bone, ka go ba tlhola ba bue le bone, ba tlotle le bone seo se ba thusa go bontsha gore ba seka ba nagana thata ba jewa ke bodutu. Nou jana bašwa bontsi ga o re motho a teng a ye go tlhola mosadimogolo ene a kampo a tsaya founu ya gagwe a itebelela se a se lebang bagodi ga ba sa tlhole ba tlhokomela jaaka pele batho ba fetogile dilo di fetogile. Go romelwa ke bagodi, bana ba nou jana ga ba sa tlhole ba batlang go boromiwa dilo di fetogile.

Mekgwa e re golang ka yone re le batho re tlhokomela batsofe ya re aga mo setšhabeng. O ithuta go nna le bopelotelele, o ithuta go nna bonolo gonne batsofe ke batho ba e leng gore tlhaloganyo ya bone ga e sa tlhole e tshwana le pele ba tlhoka motho yo bonolo, ba tlhoka motho yo o nang le bopelotelele mo go bone go ba thusa, o ba fe nako, o ba fa lerato. Ga o bereka ka mogolo o tshwanetse go dula o itse gore mogolo o tlhoka motho yo o nang le pelotelele mo go ene, o seke wa mo felela pelo ga a tlhoka thuso ya gago. Dilo tsa go tshwana le tseo di aga motho gore go nne le botho, o nne le lerato mo bathong o itse go tlhompha batsofe dilo tsa go tshwana le tse di aga setšhaba.

Ke maikarabelo a lelapa la bagodi go ba tlhokomela le go ba fa lerato, mme le setšhaba se na le seabe mo tlhokomelong eo. Setswana sa re batho ke go thusana, mabogong dinku a thibana seo se rela gore re le batho re tlamehile go thusana ga go na le mogodi mo mo lapeng le le rileng ke tshwanelo gore re mo fa lerato le tlhompo re ba tlhokomele ka nako tsotlhe. Seo se ruta le batho go nna le botho se ruta le batho go agisana.

Mo motseng o ke dulang bo gone ga rena batho ba ba thusang , mme motse e bapile le rona go nale bomme ba ba itlhophileng gore bone ba tla thusa bagodi ba bangwe ka go ba tlhatswetsa, go ba phapafaletsa matlo le go ba apeela. Gore ba dira letsatsi ba tsamaya ba thusa bagodi ba ba nang ba le nosi ba ba nnang le bana ba bannyane ba santse ba tsena sekolo, mme le puso e na le lefapha leo le isetsang bagodi dipilisi, ba ba fa dipilisi tsa bone ga e le gore mogolo o dula a na le dipilisi tse a di nwang ba mo fa tsone ba di isa ko ntlong nngwe le nngwe.

Puso e ntshitse lenaneo la go tlhokomela bagodi ba ba fa madi a botsofe SASSA e fa bagolo madi kgwedi le kgwedi gore ba kgone go iphidisa ka madi ao, mme go tla go na le dikgotlhang mo tseleng ka bana ba ba sotlang bagolo ba bone ba ja ditšhelete tsa bone, ba tsaya madi a bagolo ba go a anwa. Mme selo se se ama batsofe ba modimo ka gore ba sotlhega, nna go ya ka nna ke ne ke bona gore puso e ka tla ka lenaneo la go rekela bagolo dijo ke gore ba tseye batho ba ba rileng ba ba fa mmereko wa gore bagolo ba ba tlhokang dithuso ba bue ba kgone gore ba fiwe batho ba ba tla kgonang go berekela ditlhokego tsa ko ntlong, segolo jang ba ba nang le bašwa ba ba sotlang.

Madi a a botsofe a, nna ke bona a thusa bagodi go iphedisa. Batsofe ba ga ba na letseno le lengwe o bone motho a tlogetse motsadi ka bana ba ba ntsi ditlogolwana, mogodi a godisa bana ka madi a gage a SASSA jaanong madi a tokafatsa matshelo a bone le fa e le gore ga a dire mabaka otlhe mme bonnye jo ba bo bonang bo dira sengwe bo 'ira pharologano mo matshelong a bone. Nna ke bona a kgona go dira tsele le tsele tse di botlhokwa.

Fa o batla go kopa pension ya puso ya go bontsha gore wena o tlhokomela batsofe ko lapeng o tsamaya ka dipampiri tse di maleba ko dikantorong tsa SASSA ga o tsena wa ba tlhalosetsa gore wena o tlhokomela mogodi ko lapeng, ebile seo se go itsa go bona mmereko o kopa madi ao tla kgonang go iphidisa ka one le wena. Ga o tshotse dipampiri tseo di batliwang o tla kgona go bona thuso ga a go atlegile ba a go bolelela, mme madi ao a tla tsena mo karateng ya motsadi.